E ka nna motshameko fa go na le ditlhopha tse dingwe mo e leng gore ditlhopha tsotlhe di tlabe di tsaa karolo ebe setlhopha se se winneng e nna sone se tsayang tšhelete. Ebile gape go ka itlosa bodutu ka go tshameka le batho ba bangwe fela ntle le go dirisa tšhelete.

Ke dumela jalo gobane nna ka dingwaga tse ne ke santse ke le ngwana ke tshameka ka tsone, ne re tshameka ka mmu, re tshameka kwa ntle. Jaanong mo nakong ya jaanong-jaana, bana ba nou yana, ba tshameka ka difounu. Ba tshameka di game-e tsa difounu. Ga ba sa tlhole ba kgona go kry-a tšhono ya go tshameka le bana ba bangwe kwa ntle.

O ka tshameka motshameko wa kgwele ya dinao gobane ke motshameko o e leng gore o thusa gape le mmele gore o kgone go ba o itekanetse go tshwana le ga o dira di-exercise.

Metshameko ya di eleketeroniki e dira gore bana fa ba tshameka, ba tshameke ba ntse fatshe mme seo se dira gore bana ba seka ba kgona go ikotlolla, ba taboge, ba itshidile mmele, basidile le mesifa ya mmele.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya seileketoroniki ke gore e thusa bana gore ba kgone go akanya ka bonako, e thusa bana gore ba bulege di tlhaloganya gore ba itse go solve-a mathata ba seka ba nna ditlhaloganyo tse dibopotlana. E ba thusa gore bana ba itse gore ba ka kgona go solve-a dilo tse di mo lefatsheng ka tsela e ntsi-ntsi.

Fa motho a batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng, go tlhokega gore e be a na le data, a na le Play Store gobane go tlhokega data. O tsena, o reka data, fa o fetsa go reka data o tsena mo Play Store o download-a metshameko. Fela metshameko e ke e itseng ya mo inthaneteng ke Bouncy Ball-o, le soccer le di-cards.

Motshameko wa mo inthaneteng o ka dira gore o feleletse o le addicted-e. Motshameko o ke o rata o e leng wa mmamoratwa wa me, ke wa Bouncy Ball.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data ka gobane batho ba ba dirileng metshameko eo le bone ba tshwanetse go kry-a moputso wa bone gobane fa ba reka data ba kgona go kry-a tšhelete ya moputso wa bone wa go re direla metshameko ya mo founung.

Mabaka a a dirang gore batho ba tshameke motshameko wa mo inthaneteng bosigo, ke gore ka dinako tse dintsi, ba be ba nale kgatelelo ya monagano. Fa motho a batla go reka data, a sa batle go reka data ya tlhwatlhwa ya kwa godimo gore a tshameke motshameko wa mo inthaneteng, a ka download-a motshameko wa mo inthaneteng a ba o tshameka fela ntle le data.

Metshameko ya mo inthaneteng e dira gore re kgone go akanya ka bonako, e re bula ditlhaloganyo, e dira gore re se ke ra nna le kgatelelo ya monagano, e 'ira gore tlhaloganya tsa rona di nne busy re se ke ra tsaya lobaka go nagana. Ande metshameko ya mo inthaneteng, e ne e seo bogologolo gobane inthanete e ne e seo, thekenoloji e ne e seo bogologolo.

Ke dikotsi tsa go nna addicted-e le dikotsi tsa go iphitlhela o ikgolagantse le batho ba ba bidiwang di-scam-o. Ba e leng gore ba ka tsenya bophelo ba gago le founu ya gago mo kotsing.

Batho ba ko magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng gobane bontsi ko magaeng ga gona di network-e ebile batho bao ga ba na tšhelete ya go reka di-data gore ba kgone go tshameka metshameko ya internet-e.

Nka bopa motshameko o tsamaisanang le dithuto tsa bana ba sekolo se se ko potlana gore bana ba sekolo se se ko potlana ba kgone go nna botlhale ba tlhalefe. Jaaka dithuto tse di tshwanang le Maths-e. Nka dira motshameko o o tsamaisanang le Maths-e o tla rutang bana dipalo.

Se se ka dirwang ke gore motshameko yotlhe ya inthanete, e nne le sebaka sa limit-e se e leng gore motho o letleletswe go se tshameka. Le gore gape fa o le motho le wena o ipeele sebaka se o tla tshamekang ka sone se e leng gore ka nnete o tla se dirisa sebaka seo. Mme morago o beye founu o seka wa tshameka. Se sengwe gape ke gore batho ba ka itlwaetsa gore ba exercise-e gore ba avoid-e gore ba phele ba kopana le malwetsi ka ntlha ya go phela ba le mo difounung ba tshameka di-game.